Ke sebedisa hangata ke ya sekolong, ke ya mosebetsing. Ene ke ne ke sa sebedise yona feela ne ke sebedisa tekesi le terene.

Abuti wa ka o ne a kganna hantle, a kganna ka nepo. Re na ho ne ho le monate haholo, re nyakalletse re qoqe ka ditaba tsa rona. Re ile ra emisa tseleng. Ra kena Mcdonald, ra ja, re thola le dinomaphodi. Ho ho bile monate. Leeto la rona ne le monate. Ha la ka la utlwisisana bohloko ka etsang . Esale re ntse re qoqa hore abuti a seka kgaleha.

Ke rata ho sebedisa tekesi hobane ke nahana e mfihlisa hantle ka nako. Terene e ema hangata, le bese le yona e rata hore e nne e emise ditopong.

Re utlwile hore Uber le Bolt e na le tjhelete. Nako e nngwe le engwe ha motho a o hloka, o o fa tjhelete. And ha e tshwane le tjhelete ya tekesi. Tjhelete ya teng e ngata. Ka hoo ka letsatsi, o kgona ho tshela tjhelete e ka bang dikete tse pedi.

Batho bana ba bang ba makoloi ba rata tjhelete ya haholo. Ene ha ba nahanele ba bapalami ba bona. Ba nahanela bona fela hore mmileng mona o tlameha hore a jahe, a kgutle ka nako, a nke ba bang. Boemo bona botlhokwa ka baka la hore ba lekgonatha, ba rata tjhelete. Ene ba lekgonatha le ka yona.

Ke nahana ha se taba e hantle eno hobane batho bana bona ba batla hore ha o kena tekesing ya bona, o emele tekesi e tlale. O ka se tsamaye hore ka yona yona nako eno o tlameha hore o emele tekesi e tlale hore o kgone hore o tsamaye.

Tjhe, ke na le ho tshoha le nna ha ba tsamaya ka dibaesekele mmileng e phetheselang. Hobane mmila e meng di-bicycle ha di kgone hore di ka tsamaya teng. Ke tshaba kotsi e tla tloha e etsahala moo.

Ke boikarabelo ba mokganni ka nnete hore a lokise tekesi taxi ya hae, hobane o o bapala ka maphelo a batho ha a sa lokise taxi ya hae, empa a tseba taxi ya hae ha e boemong bo hantle ba hore a ka tsamaya tseleng. O bapala ka maphelo a mangata haholo hobane ho na le batho ba sebeletsang bana ba bona, ba etsetsang ba bona bana ba bona tjhelete. Jwale ha nka bophelo ba motho eo bana ba bang e tlo sala e le dikgutsana.

Ntho ya pele ke hore o pakele metsi, metsi a bohlokwa. O pakele le dijo tseo o tlo kgona hore o di je ha o ntso o tsamaya moo mmileng.

Tjhe, ha ke bone e ka di boima haholo hobane ka nnete petrol le yona e se phahame.

Dumela monghadi. Leeto la ka le bile soto haholo ha la ka la ba monate ho hang ka baka la hore ke sale senya sa ka se tshwarelletse moroto. Ke sa kgone hore ke ke eme tseleng ke ntshe metsi hobane mokganni wa hao o ne a feta fela. Ke fihlile le mona ka tlala ena ena e kotsi. Nka kopa hore kannete le leke hore le buisane le yena. Ene le etseng diphetoho ka nnete, hobane ke maphelo a rona a na. Ene ha se re sa ka le dibese tsa lona, e tloba ntho e bohloko ka hobane le lona la e hloka tjhelete eo.

Ke ne ke tshoile ebile ke sa dudiseha ho hang, empa ke se ke tatetse fela ha nke ka fihla kea , empa ne ke tshohile hobane ke nahanela maphelo a rona.

Ha o sa nwe jwala, o tsamaya tseleng e bohlokwa haholo hobane o kgona hore kelello ya hao e hlaolele ene o kgona ho bona mmila hantle. Ha hona phoso o kgonang hore o ka e etsa.

Bahahlaodi ha hona thasello ya ho etela makeisheneng a rona, hobane ba bona makeishene a rona e le makeishene a sa bolokehang, a seng hantle ho hang.

Ke a dumela, e entse maphelo a rona a be bonolo haholo hobane ha o founa fela koloi e fihla ka potlako. O kgone ho tsamaya o ye moo o yang teng, o be o kgutle. And then dintho le ha o tatile o potlakile, o kgona hore o fihle moo o yang ka potlako.